Loko ndzo va na nkateko wo burisana na muchayeri wa xihahampfhuka ngopfungopfu mayelana na ku haha mpfhuka wo leha ndzi nga n'wu vutisa swivutiso leswi nga lulamisaka miehleketo swi pfuxa ku ku hlamala naswona swi dyondzisa hi vutomi bya le henhla leswi a swi ta pfuna ku twisisa ntirho wa yena vuswikoti lebyi lavekaka ni matimu ya le mpfhukeni.

Loko ndzo kuma nkateko wo famba kun'wana na kun'wana hi xihahampfhuka ndzi nga tsakela ku ya eMachu Picchu ePeru tanihileswi swi huma eka ku navela ku endla na ku twisisa matimu ntumbuluko ni vutlhari bya vanhu va khale.

Ku aka rivala lerintshwa ra swihahampfhuka ekusuhi na ndhawu ya ka hina swi nga vuyerisa vaaki hi tindlela to tala kusuka eka vuhundzuluxi bya eka ikhonomi ku ya fika eka ku pfuka ka minkarhi ya ntirho ni ku hlanganisiwa ka misava leswi swi nga hundzula vutomi bya vaaki hi ndlela yo lemuka.

Loko ndzo va na nkateko wo vutisa mutirhi wa swihahampfuka swivutiso swinharhu mayelana na vakhandziyi va swihahampfhuka ndzi nga n'wi vutisa swivutiso leswi landzelaka, xana i yini ntirho wa nkoka lowu vakhandziyi va swihahampfhuka va faneleke va wu endla emahlweni ka ku famba ka xihahampfhuka? Xana ku ni swiphiqo leswi nga tolovelekangiki leswi vakhandziyi va swi va hlanganaka na swona loko va kambela swihahampfhuka? Xa vunharhu hi lexi, xana vakhandziyi va tirhisa switirhisiwa swihi swa thekinoloji ku kambela ni ku lulamisa swihahampfhuka namuntlha?

A ndzi se tshama ndzi ya erivaleni ra swihahampfhuka kambe ndzi ehleketa leswaku rivala ra swihahampfuka hi ku vona ka mina i ndhawu leyi teleke hi ku hlangana ka misava ku rhurhumela ka miehleketo ni ku sungula ka tindlela to hambanahambana evuton'wini.

Ku hlwela ka swihahampfhuka swi nga vanga switandzhaku leswi nga ni vuyelo byo biha eka mphakelo wa misava hinkwayo na mabindzu ngopfungopfu loko swi humelela hi nkarhi wa nkoka wa vuhundzuluxi leswi swi khumba tindhawu to tala ta ikhonomi kusuka eka switirhisiwa swa bindzu ku ya fika eka swakudya swa siku na siku.

Ku haha hi xihahampfhuka xa mpfhuka wo leha swi lava u ti lunghiselini kahle naswona u tshama u tshunxekile u nga borheki naswona u rindzile ku fika leswi lawa i maghoza lawa ndzi nga wa tekaka ku tiyisisa leswaku a ndzi borheki xo sungula ndzi nga lunghekela kahle emahlweni ka mpfhuka xa vumbirhi loko ndzi fika erivaleni ra swihahampfhuka ndzi nga fika hi nkarhi naswona ndzi tlhela ndzi tiyisisa leswaku ndzi le ka ndhawu leyi ndzi faneleke ndzi va eka yona.

Rivala ra swihahampfhuka i ndhawu ya nkoka swinene eka vuhundzuluxi bya misava naswona ku va na mavhengele yo xavisa swakudya endhawini leyi swi vuyerisa vanhu vo tala n'wini wa vhengele u kuma vaxavi vo tala hi nkarhi hinkwawo leswi pfuxaka bindzu ni ku tlakusa ndhuma ya yena vafambi va kota ku dya ni ku wisa loko va mpfhuka leswi endlaka leswaku ku famba swi va ntokoto wo tsakisa ni wo rhula n'winyi wa rivala ra swihahampfuka yena u kuma mali yo engetela hi ku hakela ka ndhawu naswona rivala ri kula hi ndhuma ri koka vafambi vo tala leswi swi kombisa leswaku swakudya swi nga va xiphemu xa nkoka swinene eka ku aka bindzu ku pfuna vafambi ni ku tlakusa ikhonomi ya ndhawu.

Vukorhokeri bya mabazi endhawini ya ka hina byi na nkoka swinene eka vutomi bya vaaki hikuva byi pfuna ku hlanganisa tindhawu ta le makaya ni ta le dorobeni ndlela yo olova hambileswi mabazi ma nga tirhaka nkarhi na nkarhi ku ni swiphiqo swo tanihi ku hlwela ku pfumaleka ka vuxokoxoko bya nkarhi wa ku fika ni ku vilela hi vuhlayiseki ngopfungopfu nivusiku ku antswisa vukorhokeri lebyi byi swi lava ku nghenisa thekinoloji ya ku landzelela mabazi ku tlakusa vuhlayiseki ni ku katsa vaaki eka kungu ra ku lulamisa swiphiqo loko magoza lama ma tekiwa vukorhokeri bya mabazi byi nga hundzuka xiphemu xa nkoka swinene eka ku tlakusa bindzu ku olovisa vutomi bya vaaki ni ku hlanganisa ndhawu ya ka hina ni misava hinkwayo.

Loko ku sunguriwa vukorhokeri lebyintshwa bya mabazi edorobeni ra ka hina ku fanele ku va ni swivumbeko leswi tiyisaka leswaku ntirho wu tirha kahle wu tshembeka naswona wu pfuna vaaki hi ndlela yo lemuka swivumbeko leswi swi fanele swi hlanganisa thekinoloji vuhlayiseki ku olovisa ku fikelela ni ku katsa vaaki hi ndlela ya nkoka.

Vukorhokeri bya mabazi lebyi nga tshembekiki byi nga khumba ngopfu vanhu lava titshegaka hi byona leswaku va fambafamba ngopfungopfu lava nga ni swiphiqo swa timali lava nga ni na ntirho wa wa nkarhi hinkwawo ni lava tshamaka etindhawini ta le kule loko mabazi ma hlwela ma cinca nkarhi hi ku phazama kumbe ma nga fiki eka tindhawu ta nkoka swi vanga ku tsandzeka ku fika entirhweni hi nkarhi ku lahlekeriwa hi hi nkarhi ya bindzu ni ku tikeriwa ka vutomi bya siku na siku vanhu lava titshegaka hi mabazi va nga ha tsandzeka ku fika eswikolweni eswibedhlele kumbe eka tindhawu ta nkoka ta vuhlayiseki leswi nga vangaka ku pfumaleka ka mikateko ya nkoka.

Tanihi leswi ndzi nga va ka ndzi hlwerile ku fika entirhweni hikuva bazi ri va ri nga fikanga hi nkarhi ndzi nga hlamusela muthori wa mina hi ndlela yo xixima yo tshembeka naswona ndzi kombisa vutihlamuleri.

Mabazi lama pfukaka nimixo swinene ma lava leswaku vachayeri na vakhandziyi va sungula ntirho wa vona hi nkarhi wa xixika leswi nga ha tikaka ngopfu eka vutomi bya vona bya siku na siku leswi swi kombisa ku tinyiketela ka vona eka vukorhokeri lebyi va byi nyikaka kambe swi tlhela swi veka xilaveko xo xa leswaku swiyimo swa vona swa ntirho swi langutisiwa hi xichavo ku pfuka hi nkarhi wa xixika swi nga khumba rihanyo ku wisa ni vutomi bya ndyangu naswona swi laveka leswaku ku va ni nongonoko wa ntirho lowu ringanisiweke ku nyika nkarhi wo wisa ni ku tiyisisa vuhlayiseki bya vona.

Ku tlakusa ka tihakelo ta mabazi swi khumba vafambi va siku na siku hi tindlela to tala ngopfungopfu lava titshegeke hi ndlela leyi ya vuswikoti ya ku famba leswi swi nga vanga ku engeteleka ka tihakelo ta nkarhi na nkarhi ku tsanela ku famba nkarhi hinkwawo ku tlakuka ka inflation ku tsanela ku kuma ntirho xikan'we no tsanela ku kuma vuyelo bya timali.

Ku engeteleka ka tihakelo ta ku famba leswi swi vula leswaku mali leyi a hi yi tirhisa ku ya entirhweni eswikolweni kumbe emarhavini yi tlakuka hi ku hi xitshuketa leswi swi nga endla leswaku hi boheka ku cinca ndlela ya ku famba kumbe ku hunguta ku famba.

Leswi swi endlaka leswaku tihakelo ta mabazi ti tlakuka swi katsa ku tlakuka ka xibalo ku durha ka mafurha ku pfumaleka ka mali ya mpfuno ya mfumo xikan'we na ku tlakuleka ka tihakelo ta ntirho.

Ina vadyuhari va nga kuma swihunguto eka swofamba swa mani na mani kambe leswi swi fambelana ni swipimelo swa muganga mfumo kumbe switirhisiwa swa le xikarhi swa swiyimo swa mafambiselo vadyuhari vo tala va hanya hi mali ya mpfuno ya vanhu lavakulu leyi nga engetelekiki.

Ina a ndzi ta n'wi pfuna ku pfuna munhu loyi a a nga ekhombyeni kumbe loyi a nga koteki ku endla swilo swo karhi i vutihlamuleri no tlhela ku kombisa vumunhu loko munhu a nga koti ku fika laha a faneleke ku ya kona hikokwalaho ka ku pfumala mali ku n'wi pfuna swi kombisa ku twela vusiwana.

Swihunguto swa vadyuhari swi nga pfuna swinene leswaku va tshama va tiyimele hi voxe hikuva swi va nyika matimba yo ya emahlweni va hanya vutomi bya nkoka handle ka ku titshega ngopfu eka van'wana.

Khadi ra vutlhari ri endla leswaku ku famba hi mabazi ku olova ngopfu loko ku pimanisiwa ni ku hakela mali hikuva ri tisa ku hatlisa ku hlayisa nkarhi ni ku olova ka mafambelo.

Ti-smart card eka vukorhokeri bya mabazi i tikhadi ta xidijitali leti hlayisiwaka hi clip leyi tirhisiwaka tanihi ndlela yo hakela tihakelo ta ku famba hi mabazi ku nga ri ku tirhisa mali nkarhi na nkarhi ti endla leswaku ku nghena ni ku huma eka switirhisiwa swa mani na mani swi va hi ku hatlisa swi sirheleleka naswona swi olova ku lawula nkarhi.

Ina a ndzi ta yi tirhisa hikuva ku tirhisa khadi ro tlhariha ra mabazi ku ta endla leswaku ku famba ku va ka xihatla ku olova naswona ku sirhelelekini ku tlula ku hakela hi mali ya nkarhi na nkarhi.

Ku cinca kusuka eka ku hakela hi mali ku ya eka ku tirhisa makhadi emabazini swi tisa mikateko yo tala kambe swi tlhela swi tisa mintlhontlho leyi vanhu va nga langutanaka na yona ngopfungopfu loko va va va ha sungula ku tirhisa khadi mintlhontlho leyi yi katsa ku pfumaleka ka vutivi ku pfumaleka ka tindhawu ta ku tlhelisa mali xikan'we na ku pfumaleka ka switirhisiwa swa xidijitali.

Tanihi muchayeri wa bazi naswona ndzi langutana ni vakhandziyi lava nga xiximeki ni lava va nga na mahanyelo yo biha ndzi ta tirhisa yisa ku ti hlawulela kurhula ni ku landzelela milawu ya vuhlayiseki leswaku ndzi sirhelela mina vafambi van'wana ni ntirho wa mina.

Swi na nkoka swinene leswaku vachayeri va mabazi va leteriwa kahle ni ku wisa va nga se chayela hikuva ntirho wa vona wu khumba vutomi bya vanhu vo tala siku na siku loko va nga ri na vutivi lebyi heleleke kumbe va karhele swi nga va khombo eka vafambi vaendli va le ndleleni ni vona vini.

Loko ndzi ri muchayeri wa bazi loyi a tirhaka tiawara to leha ku karhala a swi nge ndzi siveli ku khoma swivilelo swa vakhandziyi hi ndlela yo hlonipha ni yo tshembeka hikuva ntirho wa mina wu fambisana ni vuhlayiseki bya vanhu ni vukorhokeri bya le henhla.

Ku kokela ndzhaku ka xihahampfuka kumbe swihahampfhuka eka rivala ra swihahampfuka ku vangiwa hi swivangelo swohlayanyana leswi fambisanaka ni vuhlayiseki milawu ya le rivaleni ni swiyimo swa ntirho leswi hi swona leswi endlaka leswaku swi humelela ku hlayisa nkarhi wa ku famba ka swihahampfhuka eka rivala ra swihahampfuka ku ni nkarhi lowu xihahampfhuka xi fanele xi suka ha wona loko ku va ni ku hlwela ka ku fika ka xihahampfuka kumbe ku lulamisa ka kona ku famba ka xona ku nga ha susiwa ku ya emahlweni leswaku ku nga khumbeki ku famba ka swihahampfhuka swin'wana xa vumbirhi ku nga ha va swivangelo swa vuhlayiseki xo hetelela ku rindza ndlela yo famba.

Ina, ndzi vona swi fanerile leswaku vakhandziyi va tlakuseriwa mali yo hakela loko va khandziya mabazi lembe na lembe tanihileswi ku tlakuka ka vukoxo swa ntirho loko ku tlakuka mali ya mafurha ku lulamisa mabazi ni ku hakela vatirhi makhampani ya mabazi ma fanele ku kuma mali yo engetela leswaku ma ya emahlweni ma tirha kahle ku ku antswisa vukorhokeri ku tlakusa mali swi nga pfuna ku xava mabazi lamantshwa ku lulamisa lawa ma nga kona ni ku engetela tindlela leti fambisaka leswi nga pfuna vakhandziyi hinkwavo.

Ndzi vona swi ri kahle leswaku vana ku va vona va endlaka ntirho lowu tanihileswi vana va dyondza vutihlamuleri ni ku pfuna van'wana swi nga pfuna ku aka moya wa wun'we exikarhi ka vana va xikolo swi tlhela swi va pfuna ku dyondzisa vana ku xixima milawu ya ndlela hi ku engeta swiphiqo leswi swi nga humelelaka vana a va na ntokoto wo ringana ku langutela timovha to hi ndlela yo hlayiseka va nga ha khumbeka eka khombo loko ku ri ni timovha leti fambaka hi rivilo ra le henhla kumbe loko ti ri ni swiyimo swa le tilweni leswi nga riki kahle.

Magoza lama ndzi nga ma tekaka loko ndzo yiveriwa xikanyakanya xa mina i ku tivisa maphorisa hi nkarhi ndzi nga fika exitichini xa maphorisa ya le kusuhi kumbe ndzi va fowunela eka nomboro ya vona ndzi nga nyika vuxokoxoko lebyi heleleke eka maphorisa laha xi yiveriweke kona nkarhi ni leswi ndzi swi voneke hi ku engeta ndzi nga tlhela ndzi tivisa tindhawu ta vutiolori loko ndzi va ndzi yiveriwile ekusuhi ni holo ya vutiolori kumbe ndhawu ya ntirho ndzi nga tivisa varhangeri va kona leswaku va tiva leswaku ku humelele yini ndzi nga tlhela ndzi hlola CCTV loko yi ri kona.

Loko ndzi famba hi milenge ekusuhi ni patu ndzi nga teka magoza ya vuhlayiseki leswi swi nga endlaka leswaku ndzi sirheleleka eka khombo ra timovha ni swiyimo swa le ndleleni leswi swi nga ha katsa ku famba ndzi langute timovha loko ku ri na ndlela leyi yo famba hi milenge ndzi nga tirhisa yona loko ku ku nga ri na yona ndzi nga famba etlhelo ra ndlela ndzi langute timovha leswaku ndzi kota ku vona leswaku swa ku ti maka yini emahlweni ka mina ndzi nga tlhela ndzi tirhisa tindhawu to tsemakanya leti pfumeleriweke.

Loko ndzi kambisisa ku hambana ka budget exikarhi ka Intercape Busco na Myboet loko u suka eMpumalanga u ya eGauteng ku huma eka swilo swo tanihi ndlela kumbe ndhawu leyi u sungulaka kona loko u suka edorobeni lerikulu kumbe le makaya ntirho wa khampani nkarhi wa ku famba vukorhokeri lebyi engetelekeke loko ndzi kumeka mina ndzi fanele ku hlawula ndzi nga hlawula Myboet loko xikongomelo ku ri ku olova ka mali naswona ndzi nga ha tsandzisiwi hi ku pfumala vukorhokeri byo fana ni entertainment ndzi nga naswona ndzi nga hlawula Intercape loko ndzi lava ku tshama kahle ku hlayiseka ni ku famba hi ndlela yo kongoma.